Zwo ḓoweleaho ano maḓuvha ndi u rengisa zwibveledzwa zwine a zwi iti mushumo wazwo, sa tsumbo, hu nga rengisiwa zwibveledzwa kha vhathu uri vha xelelwe nga mapfura muvhilini, fhedzi u tshi renga itsho tshi bveledzwa, tshi sa ite mushumo we hapfi tshi ita wone, na musi wo ḓi tevhelela maga oṱhe a ku shumisele kwa itsho tshi bveledzwa. Kana wa renga tshi bveledzwa kha muthu ane a u muḓivhi, ane a khou rengisela na kha zwileludzi zwavhudavhudzani, a u vhudza uri u thoma nga u badela wa kona u wana itsho tshi bveledzwa. Zwo ralo kha vhathu vhanzhi vha fhedza vha tshi khou fhuriwa masheleni avho, mara tshibveledzwa vha songo tshi wana.

Ndi vhona huna phambano khulwane ndi tshi vhambedza vhathu vha mahayani na vhathu vhavhupo ha dziḓoroboni musi hu tshi ambiwa nga ha u ḓi hwala ha vhana vha tshe vhaṱuku, kha vhana vha mahayani kana vhane vha alutshela mahayani vha ḓihwala nga vhunzhi. Zwi tshi khou bva kha uri vhabebi vha u vhudza zwifhio musi vha tshi khou aluwa zwi tshi ḓa kha sia la u ḓi hwala. Kha vhana vhane vha aluwa kana vha alutshela kha vhupo ha dziḓoroboni vha ḓo wana uri mbalo mbalo ndi ṱhukhu kha vhana vhane vha khou ḓi hwala vha tshe vhaṱuku. Zwi tshi khou bva kha uri vhabebi vhavho vha vha vhudza zwifhio kana vha vha laya zwifhio musi vha tshi khou aluwa.

Ndi a tendelana nazwo ngauri arali zwa nga ḓivhadzwa tshitshavhani hu tshi khou ḓivhadziwa ndeme ya zwo. Muṅwe na muṅwe anga kona u dzhia tsheo nga ene muṋe kana a kono vhona vhuḓi hazwo, na uri a dovha hafhu a vha na kuhumbulele kwa vhuḓi musi zwi tshi ḓa kha sia ḽa u dzhia tsheo. Zwi nga dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza vhathu vhanzhi kana vhabebi u dzhia tsheo yone kana yo fanelaho. Zwa dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza uri, kana zwa ṱuṱula nḓivho kana u engedza nḓivho ya vhathu uri vha sa vhone huna tshine tsho khakheya kana vha kone u vhona mvelele.

Ndi nga muṱhogomela nga u lavhelesa uri u khou ḽa zwiḽiwa zwire na mutakalo, nahone izwo zwiḽiwa u khou zwi ḽisiwa nga tshinfhinga na u vha na vhuṱanzi uri u khou ṱamba kana u ṱambisiwa tshifhinga tshoṱhe. Ndi nga dovha hafhu nda dzula ndi nae tshifhinga tshoṱhe ndi tshi khou haseledza nae, izwo hu itela uri asa humbulese. Ndi nga dovha hafho nda muitisa nyonyoloso tshifhinga tshoṱhe uri miraḓo yawe ivhe i tshi khou ḓowela. Ndi nga dovha hafhu nda murengela zwiambaro zwa u nyonyolosa miraḓo, hu u itela uri miraḓo yawe i ḓowele a dovhe hafhu a fhole nga tshifhinga.

Ndi zwa ndeme vhukuma nga uri zwithusa muthu uri a ṱanganedze uri o xelelwa nga muthu ane a mufuna nahone a ne a vha tsinisa na mbilu yawe, zwi dovha hafhu zwa thusa uri muthu a bvele phanḓa na vhutshilo. Zwi dovha hafhu zwa thusa uri a kone u ṱanganedza uri uyo muthu hatsha ḓo dovha hafhu a muvhona. Zwi dovha hafhu zwa muthusa kha muhumbulo wawe uri a kone u bvisa iyo muthu. Zwo ralo u ḓo kona u tanganedza zwo iteyaho. Zwi dovha hafhu zwa thusa kha muhumbulo uri a sa humbulese ngo uri a humbulesa u ḓo luza ṱhalukanyo.

Yo imela uri Human Immune Virus.

Ndo no vhuya nda vha na dzangalelo ḽa u shuma kha vhuphulusa vhathu musi wa khombo dza mulilo. Eḽo dzangalelo ḽo ḓiswa nga uri ndo no vhona vhathu vhanzhi vha tshi khou swa nga mulilo, ndi tshi khou fhira kha magondo o yaho ngo u fhambana. He zwa tswikisa kha uri arali ndo vha ndi tshi khou shuma nda tshi nga vha ndo no phulusa vhathu vhanzhi na u funza vhathu vhanzhi nga ha khombo ya mulilo uri u i thivhela hani na uri mulilo u tsimisiwa hani. Vhathu vhanzhi vha tshi ḓo vha vho no vha na nḓivho nazwo, na uri nda tshi ḓo vha ndo no phulusa vhathu vhanzhi vhukuma kha khombo dza mililo.

Hai, ndi vhona isongo tea nga uri vhana vha khou bebiwa nga vhunzhi ende vha songo siana nga miṅwaha. Arali nḓisedzo ya zwa vhuteamiṱa yo tea, tshivhalo tsha ḓo vha tsho no fhungudzea kha vhana vhane vha khou bebiwa. Mbalo ya ḓo vha yo no vha ṱhukhu fhedzi mbalo i kho ḓi engedzea i tshi ya, nga kha ṅwaha nga ṅwaha. Zwine zwa ri swikisa kha uri iyo nḓisedzo a i ngo tea, i fanela uri i isiwe phanḓa kana i isiwe vhathuni tshifhinga tshoṱhe uri vhathu vha kone u ḓivha nga hayo, vha ḓivhe na ndeme yayo, ndi hone vha tshi ḓo kona u itevhedza.

Hai, ndi vhona tshumelo ya Ambulance isi ya vhuḓi na luthihi, nga uri u nga u nga i founela wa vhudziwa upfi zwa zwino a yiho, u fanela u ṱoḓa goloi ine yanga u isa vhuongeloni kana wa i founela wa i wana, fhedzi ya swika hu ne wa vha hone nga murahu ha tshifhinga tshilapfu. Zwa ita uri arali wo i founela u na mulwadze, vhulwadze huye hu engedze e kana hu iteye zwi si, zwi si zwa vhuḓi kha uyo mulwadze. Tshiṅwe hafho kha tshumelo ya ambulance, i dovha ya vha uri a si ya vhuḓi nga uri musi u tshi khou ṱuwisiwa hune wa khou ya hone, kana vhuongeloni, magidimile ahone avha a ane ha ngo fanela.

U ḓi tsireledza uri u sa kavhiwe nga HIV, U fanela u ambara magiḽafu zwanḓani arali u tshi khou thusa muthu ane u khou bva malofha, oyo muthu a tshi ngavha o wana khombo ya moḓoro kana ya zwiṅwe. U fanela u dovha hafhu wa shumisa zwitsireledzi musi u tshi khou ita zwavhudzekani. U fanela hafhu u wana dziphilisi dzine wa dzi mila dzo u thivhela itsho tshitzhili nga murahu ha musi wo lala na muthu ane awu muthembi kana ane anga vha ana etsho tshitzhili. U fanela hafhu u dzulela u tshekhiwa etsho tshitzhili hu u itela uri u kone u dzula u tshi tshi thivhela nga nḓila nzhi dzo yaho nga u fhambana.

Vhabebi vha nga shela mulenzhe kha u ṱuṱuwedza vhana vha vho kha sia ḽa u guda, nga u vha rengela zwishumiswa zwine vha nga zwi shumisa tshikoloni kana hayani. Zwishumiswa zwi nonga dzibugu dza u gudela, na u vha rengela dzi penisela kana dzi buḽu pheni dza u ṅwala musi vha tshi guda, na u vha badelela dzi kiḽasi nyengedzedzo dzine vha nga dzi dzhena nga migivhela kana hanefha mafheloni a vhege.

Vhupo ha mahayani ho ḓi sendeka kha kereke. Ndi khou zwi ambiswa nga uri arali wanga tshimbila u tshiko lavhelesa kana u tshi khou ita ṱhoḓuluso, u ḓo wana uri kha vhunzhi ha vhupo ha mahayani ho ḓalesa dzi kereke, u ḓo wana hu na kereke dzi sina vhukono kha vhupo vhuthihi, wa dovha wa wana uri kha hunovho vhupo hu na vhathu vhanzhi vhane nga dzi sondaha vha vha vha kerekeni kana vha wanala dzi kerekeni. Ndi ngazwo ndi tshiri kha vhupo vhunzhi ha mahayani ho ḓi sendeka kha kereke.

Ndi tshi sedza ndi wana hu na ṱhaelelo ya u pfumbudza kha lushaka malugana na ha vhuteamiṱa kha vhupo ha hashu. Ndi zwiambiswa nga uri u tshi lavhelesa kana u ita ṱhoḓuluso u ḓo wana uri vhana vha khou bebiwa nga vhunzhi. Unga wana muthu muthihi kana musidzana muthihi ana vhana vhano swika vhararu kana vha no paḓa vhararu avho vhana vha songo siyana nga miṅwaha, kana wa wana tshiṅwe tshifhinga musidzana wa thanga ṱhukhu ono vha na vhana vhavhili kana vha tshi paḓa vhavhili.

Muvhuso unga thusa vhaholefhali nga u vha fhaṱela dzinnḓu na u nga vha ṋetshedza zwi shumiswa zwine vha nga zwi shumisa nga vhoṱhe vha sa khou ṱoḓa thuso ya muṅwe muthu. Kha iyo nnḓu ine vha nga vha vho fhaṱeliwa nga nga kona u tshimbidza wheelchair kana vha nga kona u ya kha inwe kamara nga vhone vhaṋe husina thuso ya muṅwe muthu. Unga dovha hafhu wa vha ṋetshedza zwi shumiswa zwi nonga wheel chair dzine vha nga kona u dzi shumisa nga vhone vhaṋe kana makodobo arali muholefhali a tshi nga kona u shumisa ayo makobodo a muisa ubva kha iṅwe phera ubva kha iṅwe phera, kana a kone u ya hunwe fhethu u ḓi itela zwithu nga ene muṋe.

Ndi nga eletshedza vhaswa u dzi dzhenisa kha zwavhuteamiṱa nga uri ndi zwa ndeme nga maanḓa kha vhaswa, zwi ita na uri vhomatshelo havho hu vhe ha vhuḓi nga uri arali a muswa ane u tshe tshikoloni, arali anga vhifha muvhilini atshe tshikoni zwi mu thithisa kha zwa tshikolo nga uri tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana uri u khou tea u vha o ima kha zwa tshikolo nga uri a huna muthu ane anga musalela na ṅwana, kana ane anga muṱhogomelela ṅwana musi a tshikoloni. Zwino nga zwezwo arali anga vha akhou tevhedza kana u ḓi dzhenisa kha zwavhuteamiṱa zwi nga ita uri a ise phanḓa na tshikolo husina zwine zwa mukhakhisa.

Zwi kwama nga nḓila i si ya vhuḓi zwi ita na uri muthu a lovhe zwi songo fanela nga uri ambuḽentsi i ḓo lenga u swika sa izwi zwiendedzi zwi tshi ḓovha zwi zwinzhi magondoni, kana ambulantsi i tshi sala i tshi swika, ya wana uyo muthu a si tsha kona nga uri i ḓovha yo fhedza tshifhinga.

Muṱa wa hashu wo langa mutakalo nga u ambara masiki, ra dovha hafhu ra u langa nga u hayeliwa.

Ndi vhona i ya ndeme, nga uri arali mugudiswa a na pfushi zwi nga ita na uri tshikoloni a kone u vhala nga uri u ḓovha a si na thaidzo ya mutakalo.

Ndi vhona uri ndi nga uri, kha vhupo ha ḓoroboni u ḓo wana ambuḽentsi dziṅwe dzi hone dzo paka zwiṱaraṱani kana thungo ha bada dzo itela musi wa khombo kana dzo lindela u founeliwa nga uri kha vhupo ha ḓoroboni hu dzulela u bvelela dzikhombo sa izwi zwiendedzi zwi tshivha zwi tshi kho tshimbila tshifhinga tshoṱhe.

Ndi vhona vho ḓi lugisela zwavhuḓi na u gudiswa nga uri vha tshi swika, a vha dzhi i tshifhinga vha mbo ḓi thoma na mushumo wavho u ne vha fanela u ita a vha fhedzi na tshifhinga kha uyo mushumo u sumbedza uri vho gudiswa nahone vho ḓi imisela.

He a bvelela hone, ndi ha musi vha tshi ri tsivhudza kha uri ri songo ita zwa maguvhangano na u endela kha maṅwe mashango na uri ri shumise masiki. He a kundelwa hone, ndi ha musi kha u hayeliwa vhathu, nga uri vhathu vhanzhi vho balelwa u hayeliwa nga uri ezwo zwishumiswa zwa u hayeliwa huṅwe zwa ṱahela.

Zwi nga ita uri ambuḽentsi i lenge u swika nga uri i ḓovha i sina vhuṱanzi uri i khou ya hone kana a i kho ya hone, arali ha vha na madzina a zwiṱaraṱa na nomboro dza nnḓu, zwi nga leluwa uri ambuḽentsi i swike nga uri vha ḓovha vha tshi kho vhona uri vha khou ya ngafhi nahone a vho ngo xela.

Ndo no vhuya nda i livhisa miṅwahani yo fhelelaho, izwo zwo vhangiwa nga uri GPS yo vha i sa kho shuma zwavhuḓi zwa kombetshedza uri ndi ye badani ndi i lindele uri ndi ḓo kona u i livhisa ha hashu.

Kiḽiniki dzapo dzi nga ita mafulo a mutakalo wa vhanna uri a vhonale, nga u sumbedzisa kana u funza nga ha mutakalo kha vhanna tshifhinga tshoṱhe.

Ndi zwa ndeme nga uri zwi ita uri vhana vha aluwe vha na mutakalo wone, zwi ita na uri vha aluwe masole a muvhili o khwaṱha, zwi dovha zwa thusa uri na musi vho no aluwa vha ḓivhe zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo, zwi ita uri na vhana vhavho vha vha funze kana vha vha ee zwiḽiwa zwi re na mutakalo.

Zwi nga katela vhuswa na miroho midala, dzi ṋawa na mitshelo tshifhinga tshoṱhe na uri vha tshi fhedza u ḽa, vhaṅwe maḓi.

Zwi nga ṱuṱuwedza nga u vhudza vhagudiswa uri zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo ndi zwifhio, na u sumbedzisa vhagudiswa uri ndi zwa ndeme u guma gai uri u ndi zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo, na u vha vhudza uri ndi zwa ndeme vhungafhani u dzulela u ṅwa maḓi na u ḽa mitshelo tshifhinga tshoṱhe.

Tshenzhemo tshanga tsha hu fhindulwa ha ambuḽentse vhuponi ha hashu a tshi to vha tsha vhuḓi, nga uri ndo vhuya nda i founela nga miṅwe ya miṅwaha ya murahuni, ya lenga u swika ndo thoma nda vhudziwa upfi ahuna ambuḽentsi ine ya kho wanala ndo vhudzwa upfhi dzi tshe dzo bva dzo tevhela vhaṅwe, zwa ita uri i lenge u swika.

Zwi tikedza vhabebi nga uri vha vha vhasina muhwalo kana mushumo wo itela vhana zwiḽiwa musi vha tshiya tshikoloni, nga uri zwiḽiwa vha zwi wana ngei tshikoloni.

Ndi vhona u nga dzi nga thusa sisteme dza u buka, nga uri arali wa nga buka, u tshiya u do wana hu sina vhathu vhanzhi kana hoya vhathu vhoṱhe vha ne vho buka vha fhiwa ḓuvha ḽe ḽo zwi nga ita uri vhathu vha thusiwe nga tshifhinga nga uri na vhathu kana vhashumi vha dzi kiliniki vha ḓovha vha tshi khou ḓivha uri namusi hu ḓo vha hu na vhathu vhangana sa izwi vha tshi ḓo vha vho to buka.

Zwi nga thusa nga u amba fhethu hune vha wanala hone nga vhuḓalo, zwi nga dovha hafhu zwa thusa na vhathu vhane vha fhindula kha nyimele dza shishi uri vha ḓivhe uri vha khou ya gai, nahone bada ya hone i ya tshimbile zwavhuḓi na.

Vha nga thusa nga u tshimbila zwikoloni na mahayani vha tshi vhudza vhana uri vha pfhe vho tsireledzea nahone a si zwithu zwine zwi ya tshithu tshuwisa, vha dovha hafhu vha vha vhudza uri nga murahu ha tshifhinga tshingafhani vha ḓo pfha vho no fhola nahone hu sina hu ne ha khou vhavha.

Nga u vhudza vhabebi vha vhana vha vhaholefhali uri vha songo vha dzumba dzinḓuni wa vha ise zwikoloni, na u tshimbila u tshi eletshedza vhathu uri vha fanela u fara muthu wa muholefhali sa muthu munwe na munwe vha sa vha kolela zwikoloni na mahayani, uri navho vha pfhe vho ṱanganedzea, zwi nga ita uri zwi shandule ma vhonele a si a vhuḓi.

Tshi tshavha tshi nga thusa nga u lugisa magondo kana bada uri huvhe fhethu ho no tshimbilea, tshi nga dovha vha hafhu tsha thusa kha u ita dzi bodo dza zwiṱaraṱa dzo nwaliwaho uri afha ndi tshiṱaraṱa tshifhio.